Cha, indaba yama-bus cards, noma amakhadi amabhasi, asiza kakhulu ngenxa yokuphepha kwabantu. Mawungayiphethe imali, iy'gebengu aziy'tholi zikulandela. Kodwa mawuphethe imali, iy'gebengu ziyakulandela, futhi kubeka impilo yakho engcupheni. Mina ngibona kuwumbono omuhle ngenxa yalokho.

Into emnandi ngale lizwe ukuthi abafundi bajwayele ukubhekelelwa, ngenxa yokuthi kuyaziwa ukuthi abanamali. Umuntu ofana nami oyi-student naye uyayisibenzisa isinxephezelo sabafundi, noma i-student discount. Isiza kakhulu la kufanele ukuthi uhambe ubuyele ekhaya.

Iziteleka zamatekisi la eNingizimu Afrika zinengozi, ngenxa yokuthi osomatekisi bajwayele ukusebenzisa izibhamu. Kodwa indlela elungile yokuthi bateleke eyokuthi ngamane bangezi emsebenzini sidalo. Ame amatekisi angayi ndawo. Ngalokho-ke, bayokwazi ukuthi badlulise izikhalo zabo ngokuthula, ngaphandle kokulimaza, noma ukufaka iy'mpilo zabantu engcupheni.

Akuyona-ke imfihlo yokuthi uphethroli njalo ujwayele ukunyuka. Kubalulekile-ke ukuthi umuntu akwazi ukuthi abe ney'nsiza eceleni ezomsiza ukuthi afake uphethroli. Kodwa-ke yebo, bakhona, futhi ukhona owake wayeka ukushayela imoto yakhe, ngenxa yokuthi isimo sezomnotho empilweni yakhe sasingamlungele, futhi wayesengakwazi ukuthi akhokhele imali kaphethroli. Wabuyela ematekisini.

Sanibona, baba. Ngihamba ngifuna la amatekisi aya eGermiston. Ngiyafika la eGoli. Bengicela nje noma ubaba engangikhombisa ukuthi iyiphi ekufanele ngiy'gibele, kuze ngizofika la engiya khona. Ngiyabonga, baba.

Ukwenyuswa kwentengo yaphethiloli kulimaza imindeni eminingi kakhulu, ngenxa yokuthi makunyuke uphethiloli kunyuka ney'nsiza ezibalulekile njengokuthola ukudla, amanzi, nogesi. Ngenxa yokuthi okuningi kusebenzisa uphethroli ukuze kufike la kuya khona, and kusebenzisa namathilakhi. Cha, mina ngokwami angisiboni isidingo sokunyuka kwaphethiloli ngoba kulimaza imindeni eminingi, futhi kwandisa isibalo sabantu abahluphekile.

Uma kungathiwa kungaba nohambo olude, okungenza ukuthi ngikhethe ukuhamba ngebhasi, ngingahambi mhlampe ngemoto, noma indizamshini, ukuthi ngezinye iy'nkathi iy'ndizamshini ziyabiza. Zithatha imali eningi. Imoto nayo ngezinye iy'nkathi usuke ungakwazi ukushayela isikhathi eside. Usaba ukuthi uzolala endleleni. Okusuke kungcono-ke kusuke kuwukuhamba ngebhasi, ngenxa yokuthi kusuke kungashayeli wena, futhi kusuke kungazukubiza kakhulu, noma kulume kakhulu ephaketheni.

Uma kuwukuthi amabhasi awafiki ngesikhathi, futhi anokungathembeki, kukabili, kungaba ukuthi niyasebenzisana nabantu enisebenzisana emsebenzini, noma enihambe endaweni eyodwa ukuthi nikhiphe imali yokukhokhela umfana ozonihambisa emsebenzini, noma nenze i-staff kubantu vele osebenza nabo, noma osebenza, abasebenza ngala osebenza khona. Okwesibili, ukubuyela ematekisini. Okwesithathu, ukuvele uy'thengele eyakho imoto, uphume ey'nkulumweni.

Izikhathi zokubungaza e-South Africa, noma iNingizimu Afrika, ziyaye zilethe injabulo enkulu nothando, kodwa ngezinye iy'nkathi zilethe ubuhlungu nokukhala. Iy'ngozi zey'moto zisuke ziningi emgwaqeni. Cha, mina ngithathe ibhasi elaliwuhambo olude. Sabona izingozi eziningi. Efikayo ile mhla sibona umndeni ulimele wonke, futhi beshone bonke, kwasala oyedwa. Cha leyo, yayibuhlungu.